Zwi humbudzi zwine ndavha nazwo zwi tshi kho kwamana na mitambo ya sialala, ndi ya uri musi ri hanengei zwikoloni zwezwi hunga dzi bureiki rivha ri tshi tamba nadzi khonani dzashu, ri tshi khoḓi mvumvusa hanefhaḽa vhadededzi tshiṅwe tshifhinga vha tshiḓa na miṅwe mitambo miswa ine riṋe rovha ri sai ḓivhi sa dzi ndode dzedzi, hu tshivha hu khou tambiwa nadzi thai vhathu vha tshivha vhe tshi khou humbulela. Ndo ḓi wana ndi tshi khou ita na vhangana ndi kho vhona dzikhonani hanefhaḽa, ndo vhona ndi kho ḓiphina vhathu vha tshi khou ṱangana ri khou kona u ḓivhana na vhaṅwe vhathu vhe ravha ri sa vhaḓivhi hanefho zwikoloni na mahayani.

Nyimbo i khwiṋisa tshenzhemo yau tamba kha mitambo ya vhana, ngauri vhana vha a takalela nyimbo vha dzi takalela nga maanḓa, zwezwi vha tshi kho tamba vha tshi khou lidza nadzi nyimbo zwi ita zwori vha to ṋaṋa u ḓiphina nga wonoyo mutambo une vhangavha vha khou tamba hanefhaḽa, zwi ḓo ita na zwa uri vhavhe vha khou tshina vhunga vhana khou tshina.

Nṋe ndi vhona zwa uri milayo ndi ya ndeme kha mitambo ya vhana, ngauri hezwi huna milayo zwi sia zwi tshi kho ita zwa uri havhaḽa vhana vhavhe vha kho tamba zwavhuḓi fhethu husina muṅwe ano kho vha vhaisa muṅwe, vha sala vha tshi khou tamba vho vhulungea. Ngoralo hei milayo i dovha hafhu ya thusa uri vhana vhoṱhe vha ḓiphiṋe ngau tamba, ngauri hu ḓovha huna muṅwe ane aḓo ṱa nge asi kone u pfhesesa milayo kana nge asi tevhele milayo, ha dzhena muṅwe ha ṱa muṅwe ha dzhena muṅwe vhana vhoṱhe vha ḓo fhedzisela vho kona u swikelela u tamba.

Uya nga ha nṋe ndi nṋe ndi vhona zwa uri hezwi vhana vha tshi khou yau tamba na vhaṅwe vhana, zwi vha thusa uri vha ite vhukonani na henevho vhana vhane vha vha vha kho tamba navho, ngauri zwezwi vha tshi swika vha kho thoma u amba uri ri kho ḓo tamba mutambo mufhio ṋamusi, uḓo wana vha tshi kho vhudzisana madzina muṅwe amba zwori nṋe ndi pfhi mukenekene muṅwe ari nṋe ndi pfhi mukenekene ngoralo vha dovha vha vhudzisa uri inwi ni dzula gai mara nṋe ndi dzhena gai. Arali huna muṅwe oḓo o fara tshithu vho uḓo wana vha tshi kho kovhekana ngoralo uvha u kho kona u guda na matshilisano uri arali ndo fara tshithu ndi a kovhela vhaṅwe vhane vhavha vha sina.

Zwine nṋe nda zwi funesa ndi u bika, u bika zwiḽiwa zwo yaho ngau fhambana ndi zwone zwithu zwine nda zwi funesa, ngoralo hafhu ndo fhedzisela hafhu ndi dovha nda wana na tshikhala tsho uri ndi kone u bika dzi phathini, minyanyani, dzi kerekeni na zwi na miṅwe na miṅwe minyanya ine yo imaho ngauri, zwithu zwo sala zwi kho ita uri ndi swikelele kha hetsho tshipiḓa ndi ngauri mianga vhovha vha vha tshi kho shuma zwezwo. Zwino nṋe ndovha ndi tshi ya haningei ndi tshi khou ḓisa zwanḓa, hezwo zwithu zwia ntakadza nga maanḓa ngauri ndi dovha hafhu ndavha muthu ane a takalela zwiḽiwa, u bika ndi zwone zwithu zwine zwa takadza ri tshi fhedza u bika hanefhaḽa uḓo wana utshi kho ṋea vhathu zwiḽiwa vha vha kho amba uri hezwi zwiḽiwa zwi kho ḓifha, na riṋe vho ravha ri tshi khou ḽa.

Ee zwi na vhungoho ngauri zwezwi u tshi kho nyanḓadzamafhungo uri nṋe ndi funesa uita hezwi na hezwi, uḓo wana huna muṅwe ane aḓo a wana hayo mafhungo uri hoho nga hafha hune muṅwe muthu ane a funesa uita hezwi na hezwi, uḓo fhedzisela ni tshi wana ni tshi vho ḓivhana ni tshi khou isana phanḓa hanefhaḽa ni kho thusana kha uita nyito ine vheiwe nai funesa. Ngauri arali na sa zwi isa hezwo zwithu kha nyanḓadzamafhungo uḓo wana muthu osoko ḓi valela hanefho nnḓuni ana muṅwe mutambo kana na iṅwe nyito ine ai takalela fhedzi asa ḓivhi zwori anga zwi ita na nnyi, hone azwi isa kha nyanḓadzamafhungo uḓo wana uri huna muṅwe muthu ane azwi takalela a thusana naye vha isana phanḓa nau ita nyito dzine vha dzi takalela.

Ee iṱali ndi zwone zwauri vhathu vhanzhi vho shandukisa zwezwo zwithu zwine vha zwi funesa vha zwiita mabindu nga murahu vha sala vha tshi kho wana tshelede, sa zwezwi arali muthu avha atshi funesa u baka uḓo thoma uita aisa phanḓa nau ita zwithu zwawe zwo u baka, a fhedzisela atshi vho tovha makone wau baka wa wana atshi vho ita dzi khekhe, atshi vho ita marotho, atshi kho ita zwikontsi, zwikukuru na zwiṅwe zwo yaho ngau fhambana. Hezwi ya ono ita hezwo zwithu zwawe zwo baga, uḓo kona u zwi rengisela vhaṅwe vhathu kana vha vhuya vhathu vhane vha vha dzi ṋambi, uḓo wana vha tshi kho thoma uimba zwezwi huna minyanya hapfhi kha vhaḓe vha ri imbele nga murahu vha fhiwa masheleni.

Khaedu ine vhaswa vha ṱangana nayo nga murahu ha musi vha tshi khou lingedza uita bindu nga zwithu zwine vha zwi funesa, ndi zwauri vha ḓi wana vha sina masheleni au thoma uita bindu ngaha zwithu zwine vha zwi funesa, sa musi arali huna muthu ane a kona u runga kana a kona u baga, uḓo wana zwa uri ha kho kona u wana fhethu hune anga thoma uita hone bindu ḽawe, kana ha khou kona u kona u renga zwithu zwishumiswa zwa u thoma uri a kone uita bindu ḽawe. Khaedu ine vhaswa vha ṱangana nayo ndi ya masheleni fhedziha uri vha kunde heyo khaedu, kha vha to thoma u vhulunga masheleni avho uri vha kone uisa phanḓa na uita bindu nga zwithu zwine vha zwi takalela.

Puḽatifomo dzo bulwaho afho nṱha dzina masiandoitwa avhuḓi nga maanḓa, zwi tshiḓa kha u bveledza mabindu maṱuku ngauri uḓo wana muṋe wa bindu atshi khou phaḓaladza bindu ḽawe a amba na fhethu hune a wanala hone, na zwori arali vha kho nyaga u renga vhanga mukwama nga gai na na zwoṱhe. Zwino hezwo zwithu zwi sia zwi tshi kho ita na zwauri bindu ḽawe ḽi aluwe zwi avha na matshilisano avhuḓi, ngori uḓo wana vhathu vha hanefhaḽa vha no khobva maṅwe mashangoni vhavha vha sa zwiḓivhi zwori huna muṅwe musidzana ane a runga, huna muṅwe musidzana ane a rengisa mini mini, vha tshi khou kona u swika hanefho nga kha dzedzo dzi puḽatifomo nge muṋe wa bindu aisa bindu ḽawe hanefho kha dzedzo dzi puḽatifomo.

Ya sala lu tshi khou vhuyedziwa, ngauri sa zwezwi hu tshi khou vhona mitambo mihulwane uḓa wana huna vhathu vhane vha khou rengisa hanefhaḽa, vha hanefha South Africa vha Afrika Tshipembe, zwino huna vhaṅwe vhane vhanga vha vha tshi khou rengisa zwezwi zwithu zwine wa ngavha u khou ḽa utshi kho ḓi mvumvusa utshi kho ṱahela yeneyo mitambo. Ngauralo zwi sia zwi tshi kho ita zwauri havhaḽa vhathu vha sale vhane khou rengisa vha sale vha na tshelede.

Zwi vha zwi zwa ndeme uri hafho fhethu hune havha huna mabindu ha nnḓa ha ḓorobo khulwane, zwi sia zwi tshi kho ita zwauri vhathu vhane vha khou bva kha maṅwe mashango vha tshi kho ḓa ngeno vha tshi kho ḓo dala vhatshi kho itela bola, vha sale vha tshi khou dalela hanefhaḽa ngauri huvha hu songo tsitsikana, sa vhunga zwezwi hu tshi khou ḓa u tambiwa dzibola hu khou ḓa miṅwe mitambo hu sia hu kho ita zwori ḓoroboni khulwane hu tsitsikane hu sale husi tshena na vhupfhelo ha mare. Zwino hedzo dzi resturant, mavhengele ane avha a nnḓa ha ḓorobo i sala i khou ita zwauri vhaṅwe vhathu vhaye vha dalele hone, ngauri hu ḓovha hu hone fhethu hune ahungo tsitsikana.

Ee nṋe ndi vhona zwa uri mitambo ya inthanethe i vha yo lugela muvhili wa muthu ngauri u vha a khou ṱuṱula muhumbulo wawe nga murahu ha musi a tshi vha a tshi khou tamba heiḽa mitambo ine a vha a khou i tamba kha inthanethe, zwi vha zwi khou ita zwo ri muhumbulo wawe u kone u humbula u ṱavhanya.

Mutambo wa inthanethe une vhathu vhanzhi vha u takalela ndi mutambo wa u reila dzi goloi zwezwi zwi tshi ḓa kha vhatukana, vhasidzana vha vha vha khou funesa mitambo yo no nga yeyi ya u nakisa vhathu, u ambadza na u ḓa na vhuṱali, na uu ḓa na zwiambaro zwiswa u tshi khou ambadza vhathu.

Ndo no ḓiwana ndi tshi khou tamba dzi vidio games, tshenzhemo yanga yo uri a thi ngo tou ḓiwana ndi tshi khou tou ḓiphina, honeha arali wa fhedza tshifhinga tshilapfhu khazwo u tshi khou zwi guda u nga swika hune wa vha mutambi makonde wa vha u khou ḓiphina. Wone wone ndi mutambo wavhuḓi, hu tou vha uri nga tshifhinga tshe nṋe nda vha ndi tshi khou tamba hedzo dzi video geimii nda sa khou tou zwi kona ngori ho vha hu lo u thoma.

Tshenzhemo yanga nga murahu ha musi ndi tshi khou tamba dzi vidio geimi zwo vha zwi sa tou vha zwi zwavhuḓi zwo vha zwi sa khou tou takadzesa ngo u tou ralo mara zwonevho ndi zwavhuḓi. Zwi zwithu zwo itaho zwo ri ndi vhe ndi sa khou tou ḓiphinesa ngo tou ralo ho vha hu uri ho vha hu lwo thoma, zwo ntsia zwi khou ita zwo ri ndi vha ndi khou ṱavhanya u ṱa, fhedziha zwi tshi ḓa magumoni nda salavho ndi tshi khou thoma u zwi pfha uri na nṋe ndi khou tamba mutambovho wo no takadza ngori nda tshi vho kona u ḓivhavho zwiṅwe nyanavho.

Hafhanoni kha inthanethe hu na iṅwe software ye ya itiwa i tshi khou itelwa uri vhathu vha nga kona u wana hone dzi gaimi, mitambo yeyi yo fhambananaho ine ya pfhi Playstore hafho ndi hune muthu a nga kona u ḓiwanela mitambo yoṱhe ine vha hone, u ḓo vha a khou tou ḓinanguludzela ene muṋe uri u khou ṱoḓa ifhio.

Geimi ine nda nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambe yone ndi geimi kana mutambo wa magaraṱa ngori nawo u ya wanala hafhanoni kha dzi inthanethe, ho uḽa mutambo arali ni muthu wo neta kana ni khou balelwa u eḓela ni nga ḓiwana ni khou tamba honouḽa mutambo hu si kale na pfha khofhe dzi tshi vho fara na ḓi eḓetshela, zwe a ni ṱuṱula na muhumbulo zwa dovha hafhu zwi khou ni mvumvusa.

Zwine muthu a vha a khou shumisa zwone musi a tshi khou tamba mitambo kha inthanethe ndi uri u vha a khou shumisa data uri ni kone u swikelela heyo mitambo ni tea u vha ni na data uri ni kone u vha ni khou tamba heyo mitambo, vhunzhi arali ni si na data zwi nga si tende.

A zwi ngo fanela na luthihi uri muthu a fhedze tshifhinga tshilapfhu o donolela tshikirini nga murahu ha musi a tshi khou tamba mitambo kha inthanethe, hezwo zwithu zwi na masiandoitwa a si avhuḓi ngori a muthu u tea u ita dzi nyonyoloso, a tshi khou itela muvhili wawe, muthu arali a fhedza tshifhinga tshilapfhu o donolela tsha tshikirini a tshi khou tamba dzi geimi zwi ḓo sia zwi tshi khou mu itela na thaidzo ya maṱo, maṱo awe a ḓo thoma u itisa zwiṅwevho a vhavha, a wana zwi tshi vho tou nyaga uri a vhe a na mangilasi uri a kone u vhona zwavhuḓi.

Tshifhinga tsha u takadza nga murahu ha musi ndo vha ndi tshi khou tamba mitambo hafhanoni kha inthanethe ndi ya uri ndo vha ndi tshi khou ḓiwana ndi tshi khou wana gundo, ndi si tshe na vhukonḓi, ndi si tsha baleliwa nga hedzinoni dzi geimi kana mitambo ya kha inthanethe, nda pfha ndi tshi khou ḓiphina, nda pfha zwi zwavhuḓi zwi tshi khou takadza, zwi tshi khou mmvumvusa nga maanḓa.

Mitambo ine ya tambiwa nga hafhanoni vhuponi hashu ndi mitambo ya bola, dzi ndode na dzi khadi dzedzi, vha vha vha tshi khou tamba, vha tshi khou imba na nyimbo dzedzi dza Tshivenḓa, nyimbo dza zwigombela na nyimbo dza zwikona.

Mitambo ye nṋe nda vha ndi tshi tamba musi ndi tshi khou aluwa, ro vha ri tshi tamba bola, mahunḓwane, dzi ndode, ra tshi ḓiphina ri tshi tamba na dzi khadi, ra tamba futhi, ra tamba na dzi dzi thai dzedzi na mitsimbano.

Mitambo ine nda vhona zwo ri i khou fhiriselwa kha mirafho i ḓaho ndi dzi ndode na khadi nga maanḓesa khadi, khadi ndi yone mutambo une nda vhona zwo ri u khou fhiriselwa na kha murafho u ḓaho.

Mutogwa ndi muṅwe wa mitambo ine i ya mvumvusa nga maanḓa ya dovha hafhu ya ntakadza zwezwi ni tshi khou tamba na dzi khonani dzaṋu, zwi ya ni ṱuṱula muhumbulo khathihi na maluvhi. Ndi mutambo wavhuḓi nga maanḓa hune na vha ni khou tamba kha zwidangwa ni tshi khou posela matombo kana zwithu zwine na vha ni khou zwi shumisa henefho kha musi vhupulumbu vhuṱuku, ndi mutambo wavhuḓi nga maanḓa.